Ndi ḓo khetha channel one sixty-four uri ndi kono u vhona zwiṱori, nda khetha one nighty one uri ndi kono u vhona tshitori tshi no vhidzwa upfi Skeem Saam, nda dovha nda khetha one nigety two ine yavha SABC 2 uri ndi kono u vhona Muvhango. Nda dovha hafhu nda khetha channel ya mafhungo ine yavha four oh four uri ndi kono u vhona mafhungo a shango ḽoṱhe, nda dovha nda khetha channel ine yavha three zero two uri vhananga vha kono u vha na vha kono u vhona zwiṱori zwa vhana zwingaho mabopi uri vha kone u takala navho.

Ndi nga ṋanga zwiṱitshi zwiṱanu zwi tevhelaho tsha u thoma zwiṱitshi zwa muya u ita uri ndi kone u vhona uri hu ḓovha na mvula kana ḓuvha zwi thusa vhafuwi na vhalimi, zwiṱitshi zwa mavu zwi thusa u vhona uri mavu o oma kana a na maḓi ane a ndi zwa ndeme kha u lima. Zwiṱitshi zwa mulilo u kona u vhona u sa thuvha na mulilo zwi thusa u tsireledza fhethu wa vhutshilo, zwiṱitshi zwa maḓi u lavhelesa tshikalo tsha maḓi tsini na nḓila na madamuni, zwiṱitshi zwa mapfhi zwi zwi vhona uri zwimela zwi khou aluwa zwavhuḓi kana zwi na mathada.

Ndi zwi tevhelaho, nṋe ndi takalelesa nga maanḓa u ḓi mvumvusa nga mu nga muzika wa RNB, jazz, amapiano na kwaito.

Ee tshifhinga tsho vuleaho tshi ṋea vhathu tshibuli tsha u vhala na u guda zwine muthu anga zwi shumisa mahala hu si na u humbela bvumo kana u renga zwi a vhuedza vhukuma kha vhagudi, vhalimi kana vhathu vhoṱhe vha tshi ṱoḓa u guda kana u wana tshedza. Ndo no zwi shumisa zwi a thusa nga nḓila nnzhi u fana na u wana tshedza nga luvhilo na u sa shaya tshelede.

Ee ndi vhona unga zwi kha ḓivha zwa ndeme nga maanḓa ngauri zwi a thusa na uri nethiweke i fare zwavhuḓi nga mannḓesesa kha vhupo ha mahayani.

Sa tsumbo arali muḓini hu na Wi-Fi hu ya vha na Wi-Fi ine yavha na mikano ari sokori Wi-Fi yavha ina datha dza two hundred zwine zwa amba uri nga murahu ha musi hedzo data dza two hundred dza fhelai Wi-Fi i nga si tsha shuma. Havha na dzine dzi vha dzi sa fheli ndi uri ndi Wi-Fi ine ya shuma i sa fheli zwine zwa ita uri vhathu vha kono u shumisa vha ite zwoṱhe zwine vha khou zwi nyanga kha inthanethe vha apuḽaya mishumo mishumo vha vhone vha vhone TV .

Ee u ya nga ha nṋe ndi vhona zwone zwi zwavhuḓi ngauri huna vhathu vhane a vha na tshelede ya u ita satheḽaithi arali ri vhaswa ri kho thusana nga mafhungo o fhana garaṱa ya satheḽaithi zwinga thusa uri muṅwe muswa a wane mushumo nga murahu ha musi ndo mu fha uri a kone u shumisa.

Nṋe ndi vhona mafhungo anga a tshi vha o tsireledzea a thi na mbilaelo nazwo ngauri a thi thu vhuya nda ṱangana na phurobuḽemu musi ndi tshi kho ita apiḽikhesheni ndi kho shumisa smartphone zwithu zwanga zwi vha zwo tsireledzea.

Ndi ngauri ndi vha ndi kho tovhelela u shumisa waifayi ngori ndi muswa ane a thi shumi lune na tshelede ya u renga data athi nayo ndi vha ndi kho tovhelela Wi-Fi uri ndi kone u shumisa Wi-Fi na dzi khomphutha ndi tshi apuḽaya mushumo tshiṅwe tshithu tshine tsha ngita uri ndi ye haningei lu sa fheli ndi vha ndi kho teyo uri ndi vhe ndi kho vhala dzibugu dzine dza vha hone ndi tshi khou guda zwinzhi kha dzi bugu.

Ee nga maanḓesesa kha vhupo ha mahayani zwi a konḓa nga maanḓa uri u wane Wi-Fi ine yavha ya tshitshavha kanzhisa ndi ye sa nga maanḓa dzi ḓoroboni uri ndi kone u shumisa Wi-Fi ya tshitshavha.

zwine zwa vha hoṋe ndi zwauri hu kho swika hune vhathu vha si tsha shumisa muhumbulo yavho u humbula vha swika hune vha shumisa AI u AI u ita tshinwe na tshinwe wa wana uri muswa muṱuku u kho shumisa AI to vhudzisa uri a nga fhindulisa hani muṅwe muthu zwine zwi ṱoḓa uri muthu a shumise muhumbulo wau. Zwi ḓo sia zwi na masiandaitwa a si a vhuḓi ngauri vhathu vha ḓo dombetela u shumisa AI zwa ita uri vha si tsha ḓivha vha si tsha kona u amba ngori vha ḓowela u shumisa AI. Vha ḓo ri vha tshi nyanga u ita tshithu tshiṅwe na tshiṅwe vha vha vha kho soko ya kha uri i vha i itele zwine vha kho nyaga zwone zwa ita uri vha sale vha si kho guda vha si kho ḓivha.

Ee zwe nda takalela nga hazwo ndi zwa uri radio dza vhapo a vha takaleli nga maanḓa u tamba muzika wa vhathu vha mashango ḓavha vha tamba muzika wa vhathu vha hanefho uri vha kono u vha hulisa vhaye nṱha vha swikelele kha hune vha bva kha dzi theḽevishini na vhathu vha vha takalele vha vha da vha takalela na nyimbo dzavho dzine vha dzi imba.

Ee ndo no vhuya nda i shumisa Wi-Fi ya ḽaiburari musi ndi tshi kho ita apuḽikhesheni ya u apuḽaya bazari musi ndi tshi kho ṱoḓa uya tshikoloni.

Zwine nda zwi takalela nga kha dzi apuḽikhesheni ndi zwa uri zwi a leludza tshifhinga ndi nga ya kha epu nda renga zwithu zwa ḓa nga tshetsho tshifhinga zwiṅwe zwine ndi si zwi takalele ndi zwa uri hu avha na tshipiḓa tshine muthu a fanela u dzhenisa ma dzi madzina a we na a ID namba na na dzi banking details dzawe kha epe uri zwi kone u a kona u badela zwine ndi pfha uri a zwo ngo tea ngauri vhathu vha nga tswa vha shumisela vhone vhaṋe.

Zwine nda zwi shumisa zwa ndeme kha luṱingo lwanga ndi u foinela vhathu vha re tsini hanga na u senda apuḽikhesheni musi ndi tshi apuḽaya mushumo na uri ndi kone u ḓivha uri shangoni hu kho itea mini ngori ndi a kono u wana mafhungo o fhambananaho kha founu ndi songo thoma nda ya nda sedza nnḓa kana nda endela muṅwe muthu a tshi mmbudza uri shangoni hu kho itea mini.

zwi thusa uri muimbi ane luimbo lwawe ndi luswa lu ḓivhee a ḓivhiwe na nga vhaṅwe vhathu na uri arali wa dzi nyimbo dzawe dzine a dzi imba dzi sina mulaedza nga ngomu a dzi fanela u tambiwa u fanela u tambiwa nyimbo dzine dza vha na mulaedza nga ngomu uri vhathu vha kone u ḓivha zwine vha si zwi ḓivhe.

Khunguwedzo ndi u wana tshelede kha vhathu vhano vhala apuḽikhesheni ya u nḓila ya u thusa muthu ane a ṅwala apuḽikhesheni uri a kono u wana tshelede nga zwine a ita vhuḓi ha khunguwedzo i thusa uri u kono u wana tshelede, u bvelela phanḓa na mushumo wau i ita uri vhathu vha shumisane na luṱingo lwau lwa ṋeatshedza. Vhuvhi ha khunguwedzo arali vhathu vha si tende u lifha u nga shaya tshelede na uri asi vhoṱhe vhathu vhane tshelede vha na tshelede ya u fha zwi ita uri vhanzhi vha si kone u vhala zwau.

Khamphani ya thekinolodzhi i fanela u ita nga nḓila dzoṱhe yo ḓi funga uri, thaidzo ine vhashumi vha kho i vhiga kana vha shumisi vha kho i vhiga i tandululwe nga u ṱavhanya ngauri, i nga swika hune ya u ḓi wana i tshi kho luza vhathu.

Ee, ndi musi ndi kho guda hu shumisa smartphone lwa u to thoma kha vhutshilo hanga, nga mulayo wa luambo lwa Tshivenḓa nda kona u pfesesa zwine zwa ambiwa kha maipfi a dzi pfhunzo dza thekinoḽodzhi nga u leluwa.

Tshithu tshine tsha ndina kana tshine tsha nga sinyusa musi ndi tshi renga data tshi fhinga tshoṱhe ndi uri, data dzine nṋe nda dzi renga dzi a ṱavhanyedza u fhela ende ndi vha ndi khou dzi renga ndi kho shumisa masheleni manzhi dza fhela nga u ṱavhanya, data dza fhano Afrika Tshipembe dzi a ḓura nga maanḓa.

Ndi wana zwi tshi konḓa u ḓadza fu, luṱingo thendeleki lwanga nga datha ngauri, datha ndi dzi renga nga tshelede nnzhi lune arali nda kombetshedza uri ndi di dze luṱingo thendeleki lwanga nga datha ndi ḓo swika hune nda ḓo shumisa masheleni manzhi.

Ndi zwa ndeme ngauri ni a kona u ḓivha zwine na khou tenda, ni a thivhela mathada, tsireledzo ya tshumelo yanu, ni ḓo kona u ita phetho ya vhuṱali nahone no dzula no lugela.

Data pfufhi dzi na hu tshinyala mara hano maḓuvha hi, a zwi tsha konadzea uri muthu a renge data dzi vhuyedze swike hune dza tshinyala ngauri datha hano maḓuvha maḓuvha dzi kho ḓuresa nga maanḓa lune muthu a nga renga data zwino ḓuvha ḽi tshi sala ḽi tshi kovhela dza vha dzo no fhela ngauri dzi vha dzi khou shuma kha zwithu zwinzhi.

Ee, ndi ya tovhela dzi muvi dzi si dza luisimani dzi bvaho kha ma shango a nnḓa, ngauri ndi yari musi hezwi ndi tshi kho vhona nda vha ndi tshi khoto vhala zwo ṅwaliwaho kha kha kha TV arali ndi kho u vhono ri luambo lune lwa kho ambiwa a thi lu pfesesi, ndi mboḓi tovha ndi tshi khoto u vhala hanefhala kha TV zwo ṅwaliwaho nda kona u pfesesa uri muthu ane nda kho muvhona nga tshe tsho tshifhinga u khori mini.

Hai a thi vhoni mvelele ya ima zwavhuḓi ngauri, nne ndi ya vha ndi tshi khou badela u vhona mimuvi ndi tshi ya nga ngei kha zwileludzi zwa vhudavhidzani kha vhathu vhane vha vha songo badela nda wana uri vha khou kona navho u vhona zwine nṋe nda kho vhona zwo no ngeno nne ndi tshivha ndo shumisa tshelede u badela uri ndi kone u vhona, zwine muthu anga amba uri zwi vha zwi songo imela zwavhuḓi.

Ee, ndo no lingedza nga tshifhinga tsha musi ndo renga data nnzhi dza vha dzi tshi khou fanela u tshinyala, ndo mbo ḓi hotspota vha rathu vhanga na mashaka anga ra shumisi ra dzhena kha zwileludzi zwa vhudavhidzani, ra vhona dzividiyo, ra dovha hafhu ra downloader dzi app dzine ra dzi shumisa dza u tamba geimi.

Ee ndo no vhuya nda zwi shumisa zwi a thusa nga maanḓa nga maanḓesesa kharali muthu hu hone hu lwo u thoma a kho thoma u shumisa smartphone, u a kona u shumisa guguḽu, kana arali a tshi kho shumisa smartphone i ngaho a i founu u a shumisa a vhudzisa siri uri ndi gai hu no wanala zwine a khou zwi nyaga, kana siri ya muvhudza uri zwi kho wanala gai kana a vhudzisa Siri uri na musi u na mithini na, hu na zwiṅwe zwithu zwine a khou fanela u zwi athenda naa.

Ndi mbekanyamushumo i no vhidzwa upfhi kha ri gude mvelele yashu, i gudisa mvelele yanga nga ha zwithu zwine ndo vha ndi sa zwiḓivhi zwine ndo vha ndi tshi pfa unga ndi ya zwiḓivha, fhedzi ndi tshi vhona i mbekanyamushumo ndi vha ndi kho guda uri hu na zwiṅwe zwithu zwine nga mvelele ya tshivenḓa a ni faneli uri ni zwi ite.

Thekinolodzhi i nga thusa vhathu vha miṅwaha yoṱhe, u guda nga nḓila yo leluwaho sa tsumbo, u wana mafhungo nga u ṱavhanya, u ḓivha nga ha mitakalo yavho musi vha tshi kho shumisa thekinoḽodzhi sa tsumbo, u fana na founu ya vha vhudza uri malofha muvhili no vha vha khou tshimbilisa hani, nahone ndi zwifhio zwiḽiwa zwine vha nga tea uri vha zwi ḽe nga tshetsho tshifhinga.

Ndi takalela zwithu zwapo ngauri, zwi ṋea dakalo zwi ita uri ndi dipfe ndi muthu nahone ndo takala hone zwi fanela na tsiko yanga.

Ee nṋe ndi a tendelana nazwo uri ndi pfhanelo ya mutheo ngauri nda to sedza zwavhuḓi nga nḓila i ne hano maḓuvha data dza ḓura ngayo zwi vho sumbedza uri yo no tovha pfhanelo ya mutheo ngauri dzi kho ḓura nga maanḓa data.

Khetheo ine nda nga i ṋanga ndi u renga sim khadi ya shango ḽeneḽo mbuyelo i ḓovha ya uri data na miminetse dzi vha dzi tshi khou vha na mutengo woṱhe wono fana nawo shango. Zwi dovha hafhu zwa vha zwi pfhufhi hu sina mutengo muhulwane wa u tshimbila and then thaidzo ine i ngavha ho hone ndi ya uri u nga fanela u ṱangana na nḓila dza u renga sim khadi wa ḓivha vhupo na dzi mvumelano dza shango.

Ndo no vhuya nda pfha nga ha theḽemedisini ndi humbula uri telemedicine ndi zwithu zwavhuḓi zwi leludza mushumo kha madokotela ngauri muthu a nga kona u amba na dokotela a muṱalutshedza thaidzo ine avha nayo dokotela a muvhudza uri u fanela u ita hani nga u ṱavhanya. Zwiṅwe zwi nga thusa mulwadze uri a to ya haningei kha dokotela ngo to dzhia mushonga a huma ngauri u ḓovha ono ṱalutshedza dokotela thaidzo yawe.

Zwi nga vha thusa nga nḓila ya uri arali mulwadze a tshi kho amba na dokotela nga founu kana nga heneyo vidio khoḽo sa tsumbo kharali mulwadze o huvhala lune u na zwithu zwi nonga zwilonda kana u kho shuluwa malofha kana u kho balelwa u fema vidio khoḽo i nga ya sumbedziwa kha mulwadze honoyo. Dokotela a ṱalutshedza uri sa izwi ni kho muvhona zwori u kho bva malofha itani zwi tevhelaho uri malofha a kone u stopa kharali hu mafhungo a uri muthu u khou balelwa u fema vidio khoḽo a nga i nga sumbedziwa dokotela a vha a tshi kho vhona hanefhala a ṱalutshedza uri saizwi ni kho mu vhona zwori u kho balelwa u fema sa tsumbo muphureseni khana ni tshi ya kha tshanḓa tsha u ḽa ni tshi ya kha tshanḓa tsha monde hezwo zwe nda zwi amba hafho i tovha tsumbo.

Ee arali zwo vha zwi tshi konadzea uri ndi ambe na dokotela nga founu kana nga vidio nga vidio chat ndo vha ndi tshi ḓo ita nga u ralo uri ndi ṱavhanyedze ndi wane thuso ngauri tshiṅwe tshifhinga muthu u avha akho lwala zwithu zwine ndi nga ri a zwo ngo dzhaya kana zwo leluwa lune dokotela ndi nga amba naye a mmbudza uri saizwi ni kho pfha thoho yaṋu ikho rema dzhiani phanado mbili ninwe nga matsheloni ni dovhe ni nwe nga masiari arali i tshi kha ḓi rema ni dovhe ni nwe nga madekwana. Lune kharali muthu o to ya haningei hune dokotela a vha hone a ngavha o tambisa tshifhinga na tshelede yawe ya u ṋamela a dovha hafhu a tambisa tshifhinga tshawe tsho ya hangei a tshi kho pfha u vhavha ngeno a tshi ngavha o amba na dokotela a hayani o shumisa phanado a tshi ḓo vha o fhola.

Advantage khulwane ya telemedicine ndi ya uri u ṱavhanyedza u wana thuso wo dzula hayani wa tavhanyedziwa wa lafhiwa wa fhiwa zwine wa kho fanela uri u zwi ite arali muthu a kho shumisa theḽemedisini o foinela kha dokotela a nga mu vhudza uri itani zwikene uri ni kone u vha khwiṋe.

Zwithu zwivhili zwine ndi nga nyaga uri zwi itee kha theḽemedisini u itela uri muthu muṅwe na muṅwe a kone u wana thuso ri na vhaaluwa vhane vhaṅwe a vha koni zwa u shumisa zwa dzi founu kana thekhinolodzhi lune heyo theḽemedisini i fanela u itiwa nga nḓila ine muṅwe wavho u ḓo kona u phuresa a tou rikhoda a tshi kho amba uri a kone u wana thuso. Tshiṅwe tsha tsha vhuvhili tshine ndi nga takalela uri tshi itiwe hu tovha na epu ine i ḓovha i kha founu ine muthu muṅwe na muṅwe ane angavha a tshi kona u vhala kana u ṅwala a nga shumisa yone.

Muzika une nda takalela u thetshelesa kha founu yanga na kha computer ndi muzika wa RNB ngauri u ngita uri ndi pfhe uri u kho amba na ṋne nga kha vhutshilo hanga vhune nda khou vhutshila ḓuvha na ḓuvha.

Nṋe ine nda i shumisesa puḽatifomo ndi youtube ngauri youtube i ya kona u bvisa dzi vidio dzine dza vha na muzika ya dovha hafhu ya bvisa na maṅwalwa a a dzi nyimbo hu ne nda wana luimbo lu tshi kho lila lu kho dovha hafhu ḽa ṅwala ndi shumisesa nga maanḓa yutshubu.